Ni nga vutisa swa ku loko xihahampfhuka xi ri karhi xi haha xana a nga khomi hi ku chava na i yini lexi endlaka leswaku a nga chavi xana hi tihi tidyondzo leti a nga ti dyondzela leswaku a kota ku hahisa xihahampfhuka.

A ndzi ta tsakela ku ya eDubai ni le Mauritius ku vanhu va ku tala va vulavula hi swilo leswinene hi kona so na swi tsakela ku va lweyi ni yaka ndzi ya tivonela hi ya mina matihlo swaku ko va tindhawu ta njhani.

Leswi swi nga vuyerisa ngopfu hi ku vanhu va ku tala kumbe vana lava ha taka va nga dyondza swo tala hi swihahampfhuka so swi nga va leswi pfunaka ngopfu na hina hi nga tikuma siku rin'wana hi khandziyile swihahampfhuka.

I nga mu vutisa leswaku xana a va mi nyiki mitlhontlho loko a ri karhi a hahisa na, xana va angula njhani loko va langutana ni maxelo yo biha xana a va n'wi kavanyeti ke loko a ri karhi a hahisa?

A ndzi se tshama ndzi ya kambe ndzi ehleketa leswaku i rivala leri pfulekeke ngopfu swihahampfhuka swi tshama hi ku hleleka nakona loko swi fanele swi suka swi suka kahle swi nga kavanyeti nchumu i ndhawu leyi paseke swinene.

Ku hlwela ka swihahampfhuka ku nga endla leswaku mabindzu ma nga fambi kahle hikuva swi nga ha endleka van'wabindzu va ri ni timithini so loko swihahampfhuka swi va leswi hlwelaka swi nga endla leswaku va hlwela ku ya humelela eka ka timithini teto.

Leswi ni nga swi endlaka i ku va loyi ni ti yingiselelaka e music swi nga ha endleka efonini ni ti fakila maheadset kumbe ni va ni va ri busy hi phone ya mina ni ti tlangela ti-game to hambanahambana.

Vinyi va mavhengele va vuyeriwa swinene hikuva ku na vakhandziyi vo tala lava sukaka va nga ri na swakudya so loko va fika eka tindhawu teto va va lava xavaka swakudya leswaku va ta dya swona loko va ri karhi va famba so vini va mavhengele va vuyeriwa swinene hikuva ma-business ya vona va va lama fambaka hi ku hatlisa.

Vukorhokeri bya mabazi byi tshembekile swinene endhawini ya ka hina vanhu vo tala va swi rhandzi ku va lava fambaka hi mabazi hi ku hi xitalo xa wona ma hlayisekile a swi fani na mathekisi so vanhu va ku tala va lava rhandzaka eku famba hi mabazi.

Yi fanele yi va leyi nga tsariwa leswaku bazi yeleyo yi ya kwini endhawini yini ya kona leswaku evanhu va ku tala va ta va lava va fambaka hi yona va nga lahleki laha va yaka kona.

Vukorhokeri bya mabazi lebyi nga tshembekiki a hi byinene eka vaakatiko hikuva loko va nga tshembeki vaakatiko vo vo tala va tshembele wona mabazi leswaku va famba hi wona hi ku ma chipile ku tlula eswitirhisiwa leswin'wana swo famba ha swona.

Ni nga va la ni byelaka muthori wa mina leswaku mina ni pfuke hi nkarhi kambe xivangelo lexi endla leswaku ni leta ku fika entirhweni hikokwalaho ka bazi so a hi mina kambe hi lexi a ndzi famba hi xona.

Swa pfuna swinene loko mabazi ma suka nimixo swinene hi ku swi endla leswaku vanhu vo tala va fika emintirhweni hi nkarhi va nga leti se loko ma va lama ma sukaka nimpundzu swa pfuna eka vanhu lava nghenaka nimixo swinene.

Mhaka yo va vanhu va hisa tibazi loko va koxa swilo swo karhi eka mfumo yi bihe ngopfu hikuva tibazi leti hi famba hi tona na vo ta va pfuna se va a va hleketi loko va ri karhi va va lava ti hisaka hikuva mundzuku ti ta va pfuna tibazi leti.

Lexi ni nga xi endlaka tanihi mukhomi wa tibazi ni nga endla leswaku loko n'hweti yi hela ku huma e tibazi to tala leswaku e vanhu va ta va lava fambaka hi tona ku nga tali ku pfumala ni ndhawu yo pyhutela marhi.

Ni nga va le ni hlamuselaka e meyara leswaku vava loyi a hi pfunaka a hi fakela e mavoni lomu makaya sweswo swi ta va leswi pfunaka leswaku swigevenga ni vavanuna lava baka evanhu navusiku va kota eku va lava voniwaka loko va ri karhi va endla swilo sweswo na koho loko ku vona van'wani va nga ha chava eku va lava endlaka swilo swo biha so loko o va loyi a fakaka e mavoni swi ta hi pfuna ngopfu endhawini ya ka hina.

Ni nga va loyi ni tsundzuxaka e vanhu lava fambaka navusiku leswi a swi hlayisekanga leswaku va famba navusiku hi ku navusiku ku tele tinsulavoya leti ti nga ha va endlaka swilo swo biha so loko swi nga bohi leswaku va va lava fambaka navusiku swi kahle leswaku va ti tshamele makaya kambe loko swi boha swi kahle ku va lava fambaka va famba va ri vambirhivanharhu leswaku va ta va lava tisirhelela loko va hlangana na tinsulavoya.

Va tsundzuxa leswaku swi bihe ngopfu leswaku munhu a xava e xikanyakanya xa munhu lexi nga tirhisiwa swi kahle leswaku a ti xavile xikanyakanya na a xi vonile exilipi xa koho kumbe swin'wana ku nga ri ku la a xavaka xikanyakanya lexi nga yiviwa lexi munhu wa koho a nga le ku rileni.

I xiphiqo xa ku kayivela ka mathekisi ku ka ku nga na vukorhokeri lebyinene ni ku va la ku nga vanhu va nga khomiwiki kahle hi vachayeri va mathekisi.

A ni ta sungula ni langutisa e vachayeri kutani ni ya ka vona ni ya va vutisa hi ku ni nga ha endleka voho va va lava nga ni vutivi nyana bya swo ku tlula mani na mani loyi na yehe a lavaka ku khandziya mathekisi.